Mina ngokucabanga kwami amasiko lawa noma imikhuba le okuthiwa ukuthomba kuyinto enhle kuwumkhuba kodwa osewaphenduk' intwenhle ngoba ilapho othola khona ukuthi umuntu useyalulekwa, uyafundiswa, uyadodiswa, uyakhishwa kuleya mcabango yakhe yokuba umfanyana. Kepha ngalesi sikhathi usefaka empilweni yokuba umuntu wesilisa oqotho afundiswe ngezinto zokuthi uziphatha kanjani kweziny'izimo, ubaphatha kanjani abantu ophilisana nabo kakhulukazi abantu abadinga ukuvikelwa nguwe esingathi hlampe abantu besifazane nezingane ukuthi wena uhlonipha kanjani amalung'omphakathi akhulile kunawe.

Indima yokubambisana makwenziwa ukudla kwesintu kuba yinto enhle kakhulu. Ukuthol'ukuthi ngizothi indima yabantu ithi ukushintsha kancane kwilokho esuke sikujwayele. Njengoba kujwayele ukuthi umuntu wesifazane uyena umuntu okumele apheke kodwa mekulungiswa ukudla kwesintu kuvamise ukuthi lokho kuguquke. Utholukuthi umuntu wesifazane hlampe uzowuxova u-flour lowo wedombolo kodwa umuntu wesilisa ozowufaka ebhodweni abantu besilisa utholukuthi banendawo yabo lapho abazokwenza khona inyama le yesiZulu kube khona abantu besifazane hlampe emakhishini nabo belungis'okunye. And kuba intokozo enkulu utholukuthi abantu sebehlangene-ke sesihlangene ndawonye ngalendlela sisebenza sizam'kuthola lokhu kudla lokhu sokudla kwesintu.

Cha bo, angiboni ukuthi umuntu kumele acindezelwe ukuthi agqoke into angayiboni ifanele ukugqokwa ngaleso sikhathi. Ngoba izingubo zenzekalo ezikhethekile kungaba inoma yini kodwa noma kungakuhle ukuthi umuntu akefake izembatho zakhe zesintu ukuze naye azegqaje ngobuyena. Kodwa-ke futhi phela kumele kuhambisane nalapho asuke ebheke khona. Awukwazi uqhamuk'usufake izembatho zakho zesintu kube kuwumcimbi hlampe odinga ukuthi ubewumuntu ogqokise ogqoke ngeny'indlela. So ukuhambisana nje nelendlela kusuke kuthiwa kumele ugqoke ngayo ngaleso sikhathi.

Umphakathi ungadlala indima ebaluleke kakhulu ekukhuliseni noma ukuthomba leyo nsizwa esencane, ngeziluleko nangendlela yokuphila efanele. Nokuguqula imicabango yayo yezinto esuke isizitshela ukuthi iyazazi nokuyifundisa indlela yokuphila as umuntu wesilisa ukuyikhipha ebufaneni, ukuyidodisa, ukweluleka nokuyihambisa izindlela lezo okumele kuhanjwe ngazo kuzuzoba umuntu wesilisa oqotho. So umphakathi ungadlal'indima enkulu ngokuthi ungagxeki noma ungabukeli phansi imizamo yaleyo mfana ofisa ukuphuma ebufaneni angene ebudodeni.